Okokuqala izinto ezinjalo ziyenzeka umshayeli mayengabe akakutholi ukuphumula okwanele, ingakho ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi umuntu makahambe ibanga elide angaphinde abuye ngosuku olulodwa, alale aphumule, abuye ngelakusasa.

Angikaze ngasisebenzisa ngoba-ke isiphumelelo sabafundi asivamisanga ukuthi sinikeze abantu abahamba amabanga amade esikhathini esiningi.

Yebo, like langifela ibhasi endleleni kodwa-ke ngizange ngihlale isikhathi eside ngoba bayakwazi ukuthi basebenzise iyingcingo, basibizele elinye ibhasi elizokwazi ukuthi lisithathe lisise eyindaweni esiya kuzona.

I-MyCiti Bus ibhasi elithatha abantu eyindaweni ezahlukahlukile, lihambe endaweni eyodwa esikhathini esiningi futhi awukwazi ukuthi ubhadale ngemali, ubhadala ngekhadi . Ubhadale emnyango ngekhadi lakho, ulifake emshinini, likuyise endaweni ofuna ukuzibona.

Mangicabanga iminyaka emihlanu edlule bengigibela itekisi ngenani eliphansi kakhulu, kodwa ukuqhathanisa nanamhlanje inani lemali linyuke kwaze kwaba kabili, mangaqambi amanga . Ngizizwa nganeme neze ngoba-ke esikhathini esiningi imali iphelela kumatekisi, ucabanga kaningi, ucabanga kabili kathathu ukuthi uvakashele edolobheni. Ngoba ucabanga imali ozohlukana nayo ngalelo langa elilodwa lokufika edolobheni, ukuhamba nokuthi ubuye.

Ukuthi bakhulume nomshayeli wabo, iyona ndlela engcono leyo, ayikho enye indlela yokuphepha ukuthi bakhulume nomshayeli wabo wetekisi, ukuthi ashayele ngokucophelela futhi angandizi.

I-Uber noma i-Bolt ngizizwa ngiphephile kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuthi ngikhulume nomshayeli mathupha ukuthi ngiyaphi, and futhi uzongibeka endaweni engifuna kuyona and ashayele ngendlela engifuna ngayo. Osomatekisi abamameli muntu.

Angaba nomthelela ophezulu kakhulu ngoba-ke umshwalense wemoto ubiza kakhulu. Kufana nokuthi mowusuqhathanisa leyo mali uyibeka isikhathi, iyimali eningi engaphinde ikuthengele enye imoto.

Nginako ukuzikhethela ngoba-ke ibhasi mangibike ngagibela kanye kabili noma iviki elilodwa engalibona ukuthi alithembekile, ngiyakwazi ukuthi ngicabange, ngisheshe ngicabange ezinye indlela zokufinyelela endaweni engiya kuyona, ngaphandle kokuthi ngibe late.

Ngiyacabanga ukuthi yinto enhle leyo ngoba-ke bakugadele imoto ngelihlo lokhozi, noma ngabe yini ezokwenzeka emotweni yakho bazobe bakhona bakugadele yona. Noma ungathatha isikhathi esingakanani eyitolo uyazi ukuthi imoto yakho iphephile la ikhona igadiwe, ngoba ngiyacabanga angeke uze ukhokhele ukubeka imoto ingagadiwe.

Ayi bo! Ayi bo! Ukuhlukumeza abantu kakhulu lokhu kungaba umthelela omubi kakhulu ngoba umusujwayele ukubhadala amashumi wamarandi, ususebenzisa amashumi amarandi ukuya amabili, ukuya phela kuyoba umthelela omubi kakhulu. Abantu nje ngeke baze baphatheke kahle bazoteleka njengenjwayelo.

Mawuk'tholi ukuphumula ngabantu ebenze ngobab' uNdlovu ngoba-ke usuka anonya, akacabangeli omunye umuntu usuke ezicabangela yena, ingakho nje ngabathandi ngingafuni ukuthi ngibe seduze kwabo abantu abafana nalabo. Futhi-ke ngaphinde ngigibele mhlawumpe imoto esuke ishayelwa uyena ukuze ngiphephe.

Esikhathini esiningi izimoto zakwa-Uber noma i-Bolt ezibanjwa inkunzi emalokishini, usuke kuloyo muntu obize leyo moto ngenhloso engekho yinhle kakhulu. Ingakho-ke ukugwema lokho ukuthi umuntu obiza imoto yakwa-Bolt noma yakwa-Uber baqiniseke ukuthi imininingwane ayisebenzisayo kwiphrofayili yakhe iyiyona ngempela ukugwema izinto ezifana nale esikhathini .